Ha ke ikutlwe hantle mabapi le bakganni ba makoloi hobane haholoholo ka ka dihora tsena tse phahameng, ebe ba ba kganna ka potlako. Sena ha se hantle hobane maphelo a bapalami a kotsing, seo se ka bakang kotsi ya makoloi mmileng hobane koloi kapa yona tekesi, e tsamaya ka pele kapa e jahile moo e ka bakang kotsi ya dikoloi. Moo batho ba ka utlwang bohloko kapa le hona ho fetisisa, ho hlokahala.

Ntho e ka etsuwang hore bakganni ba ditekesi ba tshwanang le ba dibese ke hore bakganni ba ditekesi ba kganne ka hloko. Mme ba hlokomele mmileng ha ntse ba tsamaya. Le hona ho hlompha bapalami ba bona, hobane ke bona ba ba thusang haholo hore ba fihle moo ba yang teng ba bolokehile. Ditekesi tlamehile bakganni ba ditekesi ba tlamehile hore ba ele hloko ka ntho tse ngata, haholoholo ha ba sebetsa mmileng hobane ba behile maphelo a bapalami pepeneneng.

Hore re fihle ka pele, seo re se entseng ke hore malome o ile a kganna ka potlako hore re fihle ka pelenyana moo re fetileng teng. Ebe malome kapa abuti wa ka, o ile a nka ditsela tse kgutshwane hore re fihle pele ho lona.

Ditshebeletso tseo dibese di fanang ka tsona ka kakaretso ke hore di kganna di bolokehile le hona bakganni ba dibese ba hlompha tsela le melao ya tsela. Ke ka hoo ba fanang ka tshebeletso tse ntle ka kakaretso.

Molaodi wa moleng mane direnkeng o ile a nthusa ka hore ke fumane tekesi e nloketseng hore ke ye mong ke loketseng hore ke fihle teng. Mme o ile a ho ngodisa mabitso a ka fatshe, dinomoro le tsona dinomoro tsa paseng, hore ha ho ka etsahala hore ke thole kotsi mme ba tla fumana hore ke mang. O ne a ya kae. Jwale molaodi o ile a nthusa jwalo.

Ditshebeletso tsa dibese di hantle. Ke bua tjena one, mabapi le dibese, tshebeletso ya bona e hantle. Re palama dibese ka nako e nepahetseng. Re thuswa ka nako e nepahetseng. Ebe re a botswa na re ya kae. Ebe re a fihla mo re fihlang ka nako, re le bolokehile.

Hoja ke le mokganni, nna seo ne ke tla se etsa ke hore mopalami ha re fihla moo a fihlang teng, a fihlelang hona teng, o na tla kopa tjhelete ho e mong wa mokgotsi wa hae kapa oo a ileng ho yena. Mme yena o tla patalwa ha mmamorao.

Sefofane ha se diehile, ke lokela hore ke jwetse ho bathusi ba ka hara sefofane hore ke ile ka potlaka, ke nahana hore sefofane se ka nsiya. Mme tseo tse etsang diketso tse etsang kapa tsona dintho tse etsang hore sefofane se diehe, o ka fumana hore e hloka ho lokiswa mona le male hore bapalami ba ba bolokehe. E nngwe ke hore o ka fumana ho sefofane ke sefofane se sa nepahalang hore se tsamaye kapa se fofise bapalami.

Ke ile ka palama sepalangwang sa ka metsing. Mme re ile ho lo ithabisa mane Durban le le baleloko. Mme ne ke ikutlwa ke tshohile haholo hobane ke nahana hore se tla wela. Mme diphoofolo tse ka metsing ke ka moo he di tla iphepang rona. Ka hoo ka mora o mong ke ha ke kgotsofala, ke thabile, empa ntse ke tshohile.